Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di emela thibelo e kgolo mo ba tlhokeng tiro, ka gonne di ba kgaoganya le lefatshe le le tlhamang ditšhono, ga ba kgone go simolola kgwebo e nnyane mo inthanete.

Ke rata go reka weekly bundle one gigabyte e ke e dirisa mo malatsing a le seven, ke dirisa fourty ranta go e reka one gigabyte. Ke dirisa mo ditirong tse go batla tiro online, go buisana go dira kgwebo e nyenyane. E theko botoka fa e bapisiwa le daily bundle e dula nako e telele, e botoka mo tse dingwe e kgaoganya ditshenyegelo tsa beke.

Mo kgweding e fitileng ke rekile data hundred, mme e nteng ntseng malatsi a ka nnang twenty six to thirty ka go e dirisa ka kelotlhoko, fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela tekanyetso ya gagwe, mekgwa ya tiriso ya data nako a e batlang mefuta ya data bundle, lebelo le boitekanelo jwa network.

Go nna le ten gigabyte ya data ka kgwedi go thusa go dula ke le mo kgokaganong le lefatshe, go ithuta, go ba tla tiro le go tsweletsa matshelo a me. Mme go bo go tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi go thusa go e rulaganya sentle.

Data ka lebelo le le kwa godimo, bula di-Apps webosaete le mebereko ka bonako, go romela sengwe go bula emeile kgotsa go tsaya thuto online go tla nna bonako le bonolo, madirelo a ka amegang ke call center fa batho ba kgona go e direla dilo online, ditšhono tse dišwa tsa five G, dipapadi le boithabiso life streaming ya dipapadi le di podcast le tse di.

Go tsenya data mo sim card-teng ya gago netefatsa gore o na le airtime, kaela khoutu ya go reka data fa o dirisa dial star one twenty three hash tag, kgetlha buy data kgotsa data bundle, kgetha mofuta wa data, kgotlha okay send o tla fiwa SMS e netefatsang gore data e tsentswe.

Tlhola balance ya gago dira reset ya network, reka top up ya data, dirisa Wi-Fi fa e le teng. Gore data e bolokegile latela tiriso ya data, tima auto download mo WhatsApp le di-App tse dingwe tima data fa o sa e dirise, lebelela video ka low quality.

O reka mowa mme o fetola go nna data, o ka rekelwa data e e lekanyeditsweng beke le beke kgotsa kgwedi e theko ya kwa tlase.

Ee, go a kgonega go aroganya data ya gago le tsala ya gago le fa lo se mo lefelong le le lengwe, mme tsala ya gago a kgone go romela kopo ya tiro ka email data sharing, data transfer o romela karolo ya data ya gago go tsala ya gago ka USSD khoutu kgotsa App ya network, tsala ya gago e tla e amogela jaaka data ka mokgwa o o tlwaelegileng.

Ka ntlha ya tlhokego e e oketsegang ya data dithulaganyo tsa data ya mogala di tlile go fetoga ka ditsela tse go oketsa go fetisiwa mo unlimited data, go fetela mo dithulaganyong tse di itshupang, ga se batho botlhe ba ba tlhokang unlimited data bangwe ba dirisa fela WhatsApp kgotsa email, ditlhwatlhwa di ka fetoga ka tsela tse pedi go fokotsega long term go oketsega short term.

Ya megala e e botlhajana e siametse go dirisiwa ke baithuti, mme e botlhokwa thata mo thutong ya sejwalejwale fa e dirisiwa ka nepo, megala e e botlhajana e ka tsenya baithuti mo lefelong la kitso tshwaraganyo le bokgoni jo bo siameng.

Ee, ke nagana gore thekenoloji bogolo jwa tlhabologo ya AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwane ka tsela e e kgolo, ebile e tla tswelela go dira jalo go tokafatsa thuto le thuto e e ikemetseng AI tutor ba thusa baithuti go tlhaloganya dilo tse thata jaaka dipalo, saense le dipuo go fetola mokgwa wa thuto, go batla bokgoni bo bo siameng mo baithuting.

Dilo tse di tlhabolotsweng tse di ka tsietsa artificial intelligence botswerere bo bo ntseng bo oketsega, roboto le automation mo tirong. Roboto le AI di tsaya karolo mo ditiro tse di neng di dirwa ke batho. Maitemogelo a me go ithuta ka potlako le go tsenelela thuto ka Apps tsa AI, go arabela dipotso go tlhalosa dikakanyo go tokafatsa pego.